Go monate go monate thata lebaka la gore ke be ke dumalana ke ka gore ga go tlhokagale gore o tsamaye o go nna le ditsala tse di sa siamang ko mebileng tse di tla go rotloetsang gore o dirise diritibatsi o nwe bojalwa mme fa go le jalo tsala tsa gago tse o kopanang le tsone tsa seleketeroniki di go thusa thata ka gore ga o kopane le bone ga o ba bone mme le bua fela jaaka di-cartoon-u.

Ka gonne batshameki ba, ba tshameka fela ba le mo diphaposing mo ntlong ba sa tshwanela go ya kwa ditseleng ko mebileng ba dula fela ebile ga nkitla oka tlhola o ba bona ba tshamekela kwa ntle mme go ya ka dipatlisiso go ya ka bone ba setse ba bona bana ba fokotsegile kwa mebileng ka gonne ba tshameka metshameko ya se thekenoloji tse tsa bone tse mo megaleng ya letheka kampo mo thelebišining.

wa FIFA ka gonne o kgetha motshameko le setlhopha sa gago se o batlang go se tshameka mme ka moo yona e be e go batlela motho o ka tshamekang le ene le ene ka setlhopha sa gage kampo la dira tournament-e la tshameka ka ditlhopha tse di farologaneng mme fa go le jalo go na le o ka win-ang yona sekgwele sa gage.

Gore naga ya rona kampo lefatshe la rona le tlo go feleletsa go sena ope yo o tshamekang metshameko eo ka gonne e ne e le motshameko ya go ikatisa mme e thusa le mebele ya rona.

E ntsha bana ko mebileng ebile gape e ba ntsha mo ditsaleng tse di sa siamang mme gape ke bona e sa siama ka gonne bana ga ba sa ikatisa mebele ya bone ga e nne e itekanetse ka gonne metshameko e le ya kgale ba ne ba ikatisa mme fa batswa go tshameka batla ba ikatisitse ba thusitse pelo go ka thusa go ka pompa madi ka lebelo ebile fa o ne o dira jalo e ne e thusa gape le gore makgwafo a bone a dula a phepafetse ebile e ne e thusa le mebele ya bone go ka lwantsha malwetsi mme fa ba dutse fela ba duleletse go ja ebile ba tshameka ga ba ikatise ba tshameka ka ya sethekenoloji mebile ya bone e ya koafala.

Go tlhokega gore o be o nale PSP o na le console-u, o na le kampo o na le inthanete ka gonne go le gantsi ba tshameka online mme fa o tshameka online go tlhokagala data mme fa o tlhoka data go raya gore ke tšhelete mme e e tumileng thata ke FIFA le Need for Speed.

Bo tsenya bokowa jwa go tshwana le matlho ka gonne o lebelela lesedi nako e telele e bolaya matlho motshameko wa ka ke FIFA twenty four ke yone o ke o ratang ka pelo ya ka yotlhe.

O tshameka le ditsala tse di kwa ntle mme o tlhoka console-u, o tlhoka le PSP, o tlhoka le hard drive.

Go le gantsi fa o tshameka bosigo, e go thusa ka matlho matlho go le gantsi a rata lesedi la bosigo go nna le gore go le motshegare o sa bone sentle ebile gape go sena le boikhutso mme ba ba ka bonang tlhwatlhwa e kwa tlase ya data ke fa o tshwanetse gore o kope batswadi ba gago kampo wena o itsenyetse fibre ka gonne yone sesolo sa teng se kwa tlase o nna le data.

Bogologolo bagolo ba rona ba ne ba sa itse ka motshameko wa thekenoloji mme gape ditshwanelo tsa bone ba ne ba sa bolelelwa ka gore ba tshwanetse ba dire eng mme e tokafatsa matshelo a rona ka ditiro tse di latelang e go ntsha mo mebileng, e go ntsha mo ditirong tse di maswe, e go ntsha mo diritibatsing le mo bojalweng.

Gore e ka go tsenya bolwetse jwa matlho, e ka bolaya matlho ebile gape ga o nne o itekanetse ka gonne ha o sa ikatisa.

Gonne di-network-e tsa bone ga di ya tokafala jaaka tswa kwa makeišeneng kampo tsa kwa toropong mme ba ka fitlhelela metshameko ya bone ya mo inthaneteng go ya ka di-tower-a tsa bone tsa network.

Motshameko o e leng goreng o ka nna motshameko wa tlhaloganyo lebaka ke riana ke ka gore go le gantsi bašwa ba rona ba tshameka fela motshameko mme ga o ba tswele mošola ka sepe mme e ka nna motshameko mme gape e le sekolo o thusa gore o ithute sengwe mme o tshameka.

Ga gona motse ope o sa fitlheleleng motshameko o o, batho ba le bantsi ba dula mo morago ga megala ya bone ya letheka mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano mme ba dula ba kry-a tsa tsa selegale mme ba lakatsa gore ba ka nna le yone ba e download-e mme ba bangwe ba e reke.